Izindlela zokukhulisa kwezitshalo nokuhlukana noma ukuhambisana kwezindlela zami nezindlela zendabuko ezisetshenziswa umndeni wami noma umphakathi. Kunendlela esitshala ngayo izitshalo futhi sihambisana nokushintsha kwesikhathi. Ngakho-ke ngisasebenzisa izindlela zokutshala ezasendulo engazifundiswa ekhaya nasemphakathini.

Engingazisebenzisa ngokulashwa engingazisebenzisa ekulungiseni umhlabathi. Ngingasebenzisa kakhulu umanyolo. Umanyolo osiza ukuthi izitshalo zikhule kahle, umanyolo oyimvelo ongenayo imfakela.

Imithelela yezemvelo yokukhiqiza ukudla okufakwe ethinini kanye neqhwa. Ukudla okufakwe ethinini kuyahlala isikhathi eside kakhulu kanti lokhu kweqhwa nakho kuyahlala isikhathi eside kakhulu. Kepha uma ngabe ugesi ungekho, uyashesha ukonakala.

Amaphutha ajwayelekile okufanele agwenywe lapho kunakekelwa khona izindwangu zoboya. Izindwangu zoboya kumele zibekwe endaweni ehambiselana nazo, zingabekwa endaweni eshisayo ngoba uma ngabe zizobekwa endaweni eshisayo zizobe sezishwabana-ke kakhulu.

Abalimi kufanele baziqeqeshe ngezindlela zokulima zesimanje, besebenzise ochwepheshe. Uma ngabe benze njalo kuzokwazi ukuthi kubasize kwizinselelo ababhekana nazo ngenxa zesimo sezulu esingalindelekile.

I-conditioner ifakelwa ukuvikela isikhumba. Ngakho-ke ukufakelwa kwe-conditioner kumele kube i-conditioner enezinto zemvelo, izithako zemvelo ngoba uma ngabe kungasizo izithako zemvelo isikhumba sizolimala.

Uma ngingase ngithole ithuba lokusekela umlimi wangakithi ngokuthenga kuye ngqo, uhlobo lwemfino engingawuthakasela kakhulu isipinashi, amazambane, ukherothi kanye nombila.

Umthelela wemvelo wokukhiqizwa kwesikhumba kukhathaza kakhulu ngoba kumele kungasetshenziswa amakhemikhali nemishini esheshisayo. Ngakho-ke uma ngabe kukhiqizwa isikhumba kumele kuthathe isikhathi eside ekusihlanzeni nje sisodwa lokhu kugcina sekungcolisa namanzi.

Izixazululo zesikhathi eside zokuqinisekisa ukuthi amanzi ayatholakala ukunikisela ezindaweni ezikhahlamezeke ngesimo, ukuthi abantu kumele bafunde ukuphindaphinda amanzi, njengokuthi uma ugeza lawo manzi lawo ungawachithi kepha uwabeke. Baphinde futhi babe namathangi uma kunetha imvula bakwazi ukukhongozela ngawo amanzi.

Kubaluleke kakhulu ukuthi izinkukhu zami engizifuyile zithole imigomo kanye nemithi ngoba ziba nesifo sophenyane, isifo esikwazi ukuthi sithelele abantu. Sibuhlungu kakhulu le sifo. Ngakho-ke izinkukhu zami kufanele ukuthi zigome zithole nemithi.

Uma ngabe kungamele ngisebenzise i-hydroponics esitshalweni sami esithile eplazini lami edolobheni, kungangisiza kakhulu lokho ngoba ukusebenzisa i-hydroponics kuwonga amanzi ngendlela exakile. Kusho ukuthi ngingakwazi ukusebenzisa amanzi amancane kepha izitshalo zami zikhule ngendlela.

Uma ngabe ngingaba nengadi ekhaya ukuze ngitshale imifino, ngingatshala isipinashi, ukherothi, amazambane nekabishi ngoba lezi zitshalo noma le mfino le, abantu abaningi bayisebenzisa ezimpilweni zabo zansukuzonke.

Eminyakeni eyishumi ezayo ngicabanga ukuthi abantu abasha abaningi bazobuyela ezindaweni zasemakhaya bayoqala ukulima ngoba ezolimo nje zizodwa ziqukethe imali eningi kakhulu. Kanti futhi-ke bayobe bebuyela emakhaya ngoba bengafuni ukulahla amasiko abo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi ulwazi lokulima lwasendulo ludluliselwe kubantu abasha. Ukwenza lokho kusuke kuyigugu ekumele lihlezi ligcinwe, ngoba nabo abantu abasha bayodlulisela kwizizukulwane zabo.

Uma ngingathuthukisa into eyodwa ngezimo zokuphila zabantu abahlala emapulazini, kungaba ukuthi ngisondeze izinsiza ezibalulekile kubo nanokuthi balungiselwe imigwaqo.

Ukuhlolwa kwenhlabathi ebengingakwenza ukuthi ngihlole ukuthi inhlabathi ngabe iqukethe ama-nutrient anjani, nanokuthi-ke ngigcine inhlabathi yami iyinhlabathi enhle engamela ukuthi kutshalwe khona, njengokuthi ngiyifake umanyolo.

Kona angijabulile kakhulu ngoba impova enkulu noma impova eningi kwezinye izitshalo iyazibulala izitshalo. Ngakho-ke lokhu kungenze ngangazizwa kahle.

Amakhono abalimi abawadingayo ukuze baphumelele emabhizinisini ezolimo. Bayadinga ukuthi bafundiswe ukuthi ezezimali baziphatha kanjani. Lokho kuzobasiza kakhulu ukuze umnotho wabo undlondlobale.

Ukushintsha kwisimo ezulu zinomthelela kakhulu ezikhukhuleni ezivame kakhulu nezishubile ukwenzeka. Ikakhulukazi abalimi bayathinteka ngoba uma ngabe kunezikhukhula izitshalo ziyafa, nemihlabathi enezakhamzimba ezilungele izitshalo nazo ziyakhukhuleka.

Izinjongo zami eziphezulu zesizini ukuthi ngitshale izitshalo zesizini eziningi ezizokwazi ukuthi zingifakele imali. Ngiphinde futhi ngifunde ukuthi ngingalidlodlobalisa kanjani ibhizinisi lami lozolimo likhule lesimame.

Into engingayenza ukuheha umphakathi, ikakhulukazi intsha yangakithi, ukuthi ingene kulo mkhakha wezolimo. Ngingabatshengisa ukuthi uma ngabe ungumlimi uphila kahle kanjani. Futhi, yini ongayenza ukuthi ukhule usimame ebhizinisini lakho, nanokutshala izimfino zemvelo ezenza ukuthi abantu baphile kukuhle nje lokho kukodwa.

Ngike ngacabanga ukuthi kunganjani ukuziphilisa ngokulima. Izitshalo engingathanda ukuzilima emasimini ami zifaka kakhulu izimfino, yizipinashi, wokherothi, amaklabishi, umbila, amathanga, ngoba ngisho nabantu basemadolobheni bayakuthanda lokhu.

Engenziwa i-automation ekubhekaneni nokushoda kwabasebenzi, wukuthi abasebenzi bafundiswe ukusebenzisa kakhulu ochwepheshe babe wompetha abakhulu kochwepheshe.

Ngikhumbula ngamukela isipho engangisiphiwe umngani wami, ayesenze ngewuli, esenze ngezandla ngoba ayebonga ukuthi ngingumngani oqotho futhi siqhubeke sibe abangani beqiniso, abangani abanakekelayo, abathandanayo.

Amasu engingawasebenzisa ukunciphisa izingozi ezingaba khona ukuba sihambe ngendlela okuhanjwa ngayo, singanqamuleli ngoba ezinye izindlela zokunqamulela zigcwele ubungozi kakhulu.